Bana ba na le tokelo ya hore ha ba fihla dipetlele, ho be le dingaka kapa tsona dinese tse tlang di ba thusa. Le ha ho ka ha thwe ngwana ha a na lengolo la tlhaho, empa thuso yona ke ntho ya pele ya hore a e thole.

Batho ba qhwadileng le bona ba ka kgona hore ba dule mo batho ba sa qhwalang ba leng teng. Ha ke bone hore le molemo hore re ka tlosa batho kapo ho ba nyenyefatsa ka mofa o ba leng ka teng hobane le bona ke batho ba na le dipelo, ba na le maikutlo. Jwale ke bona ho le molemo hore batho ba qhwadileng ba be le dibaka tseo ba ba ba di etsetsang dintho tseo ba di etsetswang jwalo ka batho ba sa qhwalang. Ba be le di di-ramp, e leng moo ba ka kgonang ho feta ha bonolo ka di-wheelchair tsa bona kapa tsona dintho tse ding. Mme dibakeng tsa bodipetlele kapa di-clinic-ing le tsona, le yona mabenkeleng ha ke bone hore le molemo hore re ka fapantsha ditsela le batho bano, hobane re ka tseba hore nka kgona ho tsamaya tseleng e le nngwe le bona.

November Campaign ke mokgatlo o thusang batho ba banna hore ba bue, ba be le matla a ho bua ka maikutlo a bona. Hore ba ikutlwa jwang maphelong a bona. Dintho tse etsahalang maphelong a bona, mme e lemosa setjhaba ka hore ha o le monna le wena, o ntso na le mathata ao o fetang ho ona. Mme o ka kgona le ho thola thuso, ke moo o ka kgonang ho thola thuso teng ntle le batho ba ne bao ba hore ba bue dintho tse ngata ka hore ae wena ha ba tlameha hore o lle, monna ke nku ha tlameha hore a lle. Ke moo motho wa ntate a tlo tholang thuso teng, hore a tsebe hore mathata ao a leng ka hare o ona tlamehile a rarolle jwang hore a tswe ka ho ona. Ntle le ho etsa dintho tse ding tse kotsi.

Nna batsofe ke bona ba sebedisa tjhelete ya modende ka tsela e lokileng haholo, e ntle. Mme ke motlotlo ho bona hobane bongata ba bona tjhelete eno ba e sebedisa hore ba phedise batho ba phelang le bona ka tlung hobane bongata ba bona ho na le batho ba sa sebetseng ka matlong a bona. Mme ya ba thusa hore ba ka kgona hore ba behe dijo tafoleng, ba kgone ba ba kgone ho robala ba jele ba le kaofela. Mme nka re ke diperesente tse tse mmalwa tsa batho ba baholo ba sebedisang tjhelete hampe, ba sa nahane, e leng hona hore ba dule fela, ba sa ke sebedise ka tsela e ntle. Ba nne ba e rahe, ke hore ba e raha fela hore e fele ba tsebe ho thola e nngwe, ba itshepisa hore ba tla thola e nngwe, ba ipolella ebile hore ba tla thola e nngwe.

Eya bonnnete ngkono, re tlhokomele ka dipapatso tse jwalo ebile ke bona e le dipapatso tse nang le molemo haholo. Tse molemo maphelong a rona hobane re le batho re na le hore re se ke ra nkella mmele ya rona hloohong, re etse fela dintho, re sa nahane. Ebe ho ba le mafu a tlang maphelong a rona a mangata a kenyang maphelo a rona kotsing.

Motswadi o tlameha hore a ise ngwana sekolong sa ho lo bolla. Sekolong senang le mangolo a bontshang hore se molaong hore se ka bolotsa bana ba bang. Mme sekolo seo ke sekolo se seng se ntshang, ho na le mangolo ao ba ntshang hore batswadi ba tle ba ba tekene ho be le seke nare ba tekenne hore ba dumele hore bana ba bona ba ye mono. Mme se ke sa ke tla se eletsa batswadi ke hore, haholoholo ba shebe ba batho ba baholo, ba ise bana sekolong, bathong ba baholo, ba bonang hore ba na le hlompho, mme ba tseba haholo ka tsa setso, e seng batho ba batjha ba ntseng ba ithuta.

E le batswadi, re tlameha hore re etse bonnete ba hore re ntlafatsa mananeo ao, ka ha o re le rona re thuse re dikolong re lo thusa hore re phehele bana ba kgone ho thola dijo dikolong, le hore re ye ho mosuwehlooho wa sekolo. Re tlameha ho ikopanya le Mosiuwa mosuwehlooho wa sekolo. Re mo botse dintho tse tse dumelletsweng le tse sa dumellehang dikolong mono. Hore re tle re tsebe ho etsa dintho tse nepahetseng, ho se ka ha ba le kotsi e ka etsahalang dijong tsa bana.

Re utlwa mathata a mangata haholo hobane batho ba bang ba na le ho ba le dipuo tse nngwe tse bohloko, tse fihlang ha bohloko dipelong tsa rona. Ha ba re nahanele ba na le ho bua fela ekare ha re batle ho ba thusa haele monana, ba tatetse thuso ya rona. And ho na ho na le batho ba bang ba founileng pele ho bona, ba ba tlameha hore ba thole thuso. Jwale dikarabo kapa tsona dintho tse re di utlwang ho tswa ho batho, ke tse tse ding tse utlwisang bohloko haholo. Ha ba re nahanele, ba nahana re etsa ka boomo hore ba se ke ba thola thuso kapele.

Mora, ha se hore ha ke batle ha o ya o yo bolla. Empa re tlameha hore re etse diphuputso tse hantle tse tse nepahetseng hore re tsebe ho isa moo o tla yo bolella hantle, e seng o be le kgahleho fela ka speed. O sa tsebe hore ho jwang moo o yang teng, re tlameha hore re dule lona fatshe re o tsebise hore moo o yang teng ho jwang ho phelwa bophelo bo jwang. Jwale he, o tla tlameha hore o be le nako ya hore nna le wena re dule fatshe, ke o hlalosetse pele o ka tatela ho etsa dintho ka maikutlo.

Batho ba bangata nka ba eletsa hore ba ye di -rehab, le tsona dipetlele ho lo tapolla madi a nana a seng hantle mmeleng ya bona. Le bona bo jwala, le tsona dithethefatsi tsena tse ba di sebedisang hobane ke tsona tse senyang maphelo a bona. Ba iphile naha ka hore ba dule ba sebedisa bojwala beke le beke, kapa hona letsatsi le letsatsi le tsona dithethefatsi. Empa ho na le di-rehab tseo ba ka yang ho tsona ba ilo thola thuso teng le di-counselling tsa mahala. Ke hona mono ba ka kgonang hore ba thole thuso teng, hore ba tle ba thole maphelo a bona hape ba thole ba bophelo bo hantle.

Mmuso o entse bonnete ba hore batho ba fokolang ba thola bophelo bo tshwanang le batho ba phelang hantle, haholo. Moo ke rata ho bona hona di-clinic-ng mona, batho ba fokolang ha ba sa kgone ho ya ho lata dipidisi tsa bona, ke moo mmuso o romellang batho ba sebetsang mono hore ba ise dipidisi matlong a batho banana ba fokolang, ebe bona ba ba isetsang.

Nna ho ya ka nna, ke bona e se ntho e hampe hobane ke mono ha e le mona batho ba kgona hore ba itshubele hohle ka mokgwa oo ba ratang ka teng. Bana ba banyane ba tlo bona e le ntho e ntle, ba tlo bona le ntho e ntle hore ba ka sebedisa kgomo ya fatshe hobane hona jwale ha ho sana batho ba ipatang ha ba e sebedisa. E se le ntho e etsuwang fela hara sebaka fela. Ba ipolella hore e molaong, ha hona motho a ka etsang letho. Jwale nna ho ya ka nna ke bona e se ntho e ntle haholo.